Mo setsong sa ka re apara makgabe makgabe le letshega le di a fetoga mo dijareng tse di ntse di tla ra simolola ra re apara matsela.

Nnyaa tota a ke dumele gore o ka apariwa ko meletlong ya di-conference.

Moaparo o montle wa basadi ke wa o montle ka gore o tsamaya o kgabeditse basadi ebile basadi ba lebega motlotlo tota ge ba tsamaya ba le fale ba nna le seriti sa bomme.

Ga ke dumele gore ke tsone tse di ka kaelang gore bana ba segompieno ba apare bokhutshwane gonne moaparo o le kwa setso ke go bontsha gore motho o itshwere jang mo bophelong ba gage jaanong bana ba gompieno ba e dirisa ka tsela e sa siamang gonne moaparo o ba o aparang ga se one gotlhelele.

Go le gantsi re tlebe re bona ka letlalo la pudi mo matsogong a maZulu gore ba ke maZulu, re tle be re potela ko batswaneng re bona ka mo maotong gore ba ke batho ba tswana, re tlebe re bona ka dibaga tse di mo molaleng tse di lepeletseng go ya ko maotong gore fa ke maXhosa, re tle be re bona ka tse di tona tse di tlabe di beilweng mo molaleng le ko maotong gore ba ke maNdebele.

Mosadi o nyetsweng o tshwanetse a tsamaye a apare toine kgotsa mabotsa, toine e tlebe e kaela gore mosadi o nyetsweng, toine e tlebe go supa gore wena o wa dikgomo, toine e tshwanetse o e apare 'tsatsi le o tlebe o tsamaya o nyadisa ba bangwe ba e leng gore le bone ba tla fo morago ga gago, e go fa seriti sa go bontsha gore o mosadi o tserweng, o mosadi wa lapa, o mosadi yo o nang le motho wa rre.

Gantsi diaparo tsa Setswana diriwa ka , gantsi diaparo tsa Setswana di diriwa ka makgabe go tlebe go dirisiwa dikgetse go tlebe go dirisiwa letlalo la kgomo kampo letlalo la nku kapo la pudi. Meaparo e ke itseng ke tshekga, meaparo e itseng ke makgabe, meaparo e ke itseng ke .

Ke akanya gore gona nong yana mo diaparong tsa setso le diaparo tsa basadi ga go tlhele go tshwana le pele basadi ga ba tlhele ba apara sentle jaaka re ne tlwaetse gore ba tshwanetse ba apare sentle, ba apara diaparo tse dikhutshwane tse e leng gore ga se tsone mme setso sone se ne se ruta mosadi gore o tshwanetse a phele a ikgabeditse ka matsatsi a otlhe jaanong gone yanong basadi ga ba kgabetsa ba apara fela mebele ya bone e mo phatlhaletseng mongwe le mongwe o kgona go bona dirope tsa bone, matsele a bone, mebele ya bone le letlalo la bone.

Nnyaa, moaparo wa fashion-e le wa setso ha nkitla be o kopana gope ke dijo diopedi tse di farologaneng gonne ga ke dumele gore bana ba ka jeko ba ka iphitlhela ba apere tshega kapa makgabe ba tsamaya ka o ne mo mebileng mang le mang a kgona go bona, ba tsaya gore ke dilo tsa kgale tse eleng gore di ka setso ge di ba tshwanetse.

Moaparo wa setso o ne o ruta bagolo gore ba tsamaye ba itlhompa, o ne o ruta basadi gore mosadi ke go itlhompa mosadi ke seriti, mosadi ke go ikgabetsa, mosadi ga a tshwanna go bontsha letlalo la gagwe thata thata mo gareng ga bosetšhaba ebile e ne e ruta basadi gore ba boloke mekgwa ya maphelo ya bone, e ne e ruta basadi go e tsaya tsia, go itlhompha le go naya le seriti.

Ee, lebaka la gore e be go ntse jalo ke gore ba batla go re ruta gore mo segompienong go na le monna, mosadi le ba re ba bitsang di-gay. Ke nagana go gore lebaka leo ke go bontsha gore mosadi le ene o kgona go tsamaya a kgatlhiwa ke sengwe ko mo mebileng ya bana le banna nako nngwe ba ka kgatlhiwa ke sengwe se ba se bonang ko letlhakoreng la batho ba bomme ke nagana gore se ke sesupo sa gore mo segompienong ga re tlhagelwe re iphitlhela re na le monna le mosadi fela go gontsi gone jaanong go kgona go nna le basadi ba ba ithatelang diaparo tsa banna, go kgona go nna le bana ba ba ithatela diaparo tsa basadi. Ya re bontsha gore gompieno monna o kgona go fetoga e nne mosadi ebile mosadi o kgona go fetoga e nne motho wa ntate